Hai ndi vhona mitambo ya internet i so ngo lugela muvhili wa muthu. Ngauri vhathu vhanzhi vha ḓowela u ita zwithu vho dzula vha khou ḓi vhaisa maṱo. Vha vha sa khou ita nyonyoloso zwa ita uri zwi vhe zwi so ngo vha lugela.

Vhathu vhanzhi vha funesa mutambo wa internet u no pfi FIFA. Ngauri hu vha hu khou tambiwa bola fhedzi vha vha vha sa khou tshimbila vha vha sa khou ita tshithu vha vha vha kho to puṱedza remote. Mutambi wono vhono uṋe ure kha inthanethe wa vha u khou ita zwine vha khou ṱoḓa.

Ee ndi vhona ndo no ḓi wana ndi khou tamba video games. Musi ndi khou tamba na khaladzi dzanga na vhangana vha khaladzi dzanga. Ndo vhona hu tshenzhemo ya vhuḓi nga maanḓa musi ndi khou ita zwithu zwo raḽaho. Ngauri ndo ḓi wana ndi khou guda zwithu zwiswa ndi tshi khou tamba ndo to dzula. Ndi tshi khou ḓowelana na vhangana vha khaladzi dzanga. Khathihi na u sea na khaladzi dzanga.

Ee ndo no vhona uri u tamba video games a si zwithu zwine muthu u tea u zwi ḓowela. Ngauri muthu muthu uya u ya ḓowela u bvafha a dovha futhi a ḓowela u dzula fhasi lune ha nga iti nyonyoloso. Zwi dovha zwa vhaisa maṱo musi muthu o dzula a khou ṱalela TV. Musi a khou tamba video games nga remote.

Nga kuvhonele kwanga ndi thi a thi na vhuṱanzi uri vhathu vha ya gai. Fhedziha vhunzhi ha vhathu ndi ḓivha uri vha ya kha play store hune hu na dzi geimi dzo yaho nga u fhambana

Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe FIFA. Ngori vhatukana vhanzhi ndi na vhuṱanzi uri FIFA vha ya i funa sa izwi mutambo wa vhatukana. Fhedziha ndi vhona uri na kha vhasidzana zwi avha fanela uri vha gude zwithu zwiswa. Vha ḓowele zwithu zwiswa vha dovha futhi vha kona u sumbedza vhaṱhanga uri mini na riṋe vhasidzana kona zwinzhi u fhira na vhatukana.

Hu vha hu tshi khou shumiswa TV na dzi remote dzine dza connecter na TV. Zwivha zwi zwi zwezwo zwithu zwivhili fhedzi.

Ndi vhona uri a zwo ngo tea na luthihi ngauri muthu u guda u bvafha. A guda u ḓowela u dzula a kha theḽevishini u ḓo mangala a songo ḓowela nyonyoloso. A dovha futhi a ḓiwana a sa a sa khou kona u a sa khou kona u vhona zwavhuḓi nga nṱhani ha uri. Theḽevishini ye atwa o i ṱalela yo mu vhaisa maṱo.

Ndi khou humbula zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Musi khaladzi dzanga dzi tshi khou ṱoma theḽevishini na na dzi remote dza u connect heyo game. Ndi dovha futhi nda humbula musi ndi tshi khou gudisiwa u tamba nga dzikhaladzi dzanga. Nda dovha nda humbula musi ndi tshi vho kona u tamba. Lune lune nda sala ndi tshi vho kona u fhira avho vhathu vho gudisiwaho.

Vhana vha vhuponi hanga vha tamba bola sa izwi ho ḓala vhaṱhanga nyana. Hu dovha ha vha na vhaṅwe vhasidzana vhane vha tamba tshi bobobo kana khadi. Ha vha na nyimbo dzine vha dzi imba vha imba nyimbo dza Cardi B dza dza Nicky Minaj na dzo rap.

Nṋe ndi tshi khou aluwa ndo vha ndi tshi tamba tshi bobobo, tshi swaṱe, khadi, uḽu, bola. Hovha hu yone mitambo ye nda ndi tshi tamba musi ndi muṱuku.

Ndi vhona uri ndi bola, ndi bola na uḽu na khadi.

Mutogwa wo vha u mutambo une wo dowelea u bva kale musi ri tshi gudiswa nga vhaaluwa. Vha khou gudisa riṋe wo vha u mutambo wa u takadza nahone wovha u sina murafho. Uri u koniwa nga musidzana kana nga mutukana ndi kholwa uri muṅwe na muṅwe ovha a tshi u kona u tshi takadza nga maanḓa. Wa dovha futhi wa gudisa vhana nga mbalo uri vha kone u vhelela uri vha na matombo mangana kha eḽo dindi ḽine vha khou ḽi ṋanga.

Musi muthu a tshi tamba mutongwa u tea u vha a na madindi a rathi na muthu ane a khou tamba nae. U tea u vha na madindi a rathi khayo madindi a rathi ri tea u vha hu na matombo mararu kha dindi ḽithihi. Hoyo muthu a tshi a tshi khou tamba mutogwa u tea u ṋanga dindi ḽine a khou ḽi dzhia sa khosi. Hune u ḓo dzhia haaḽa matombo oṱhe a re kha maṅwe madindi a ma swikisa kha khosi yawe. Muṅwe a saathu zwi ita ane a ṱavhanya u isa madindi oṱhe kha khosi yawe ndi ene muthu o o konaho mutambo o dovha a wina.